Okokuqala, ndicinga umcelimngeni wonooteksi yinto yokubana abantu bangavuki msinyane ezindlini zabo, bangalenzi ixesha lokuya emsebenzini. Bathi basowufika eteksini batshutshise umqhubi ukubana aqweqwedise inqwelo leyo, abe umqhubi yena ebengekho , ebefike ngexesha engekho leyithi. Okwesibini, abantu kwakusasa ngentseni uyakuze umntu aze nemali edibeneyo. Umzekelo, ikhulu leerandi kuza kufuneka ebhatele ngeshumi leerandi, unoteksi kusesekuseni akakabi nayo imali. Ndicinga zezo nto ezihlupha oonotekisi.

Mna ndicinga fanuba afanelekile kuba uyayibiza u-Uber okanye uBolt ngexesha ofuna ngalo, umxelele ukuba uza kufumana phi akuse phi. Kulula ke ngoba uza kuthatha endlini ungabe uchitha ixesha usiyokhwela isithuthi okanye iteksi, aphinde ayokubeka apho uya khona ufike ngexesha apho uya khona. Enye into bayafumaneka nangaliphi na ixesha. Masithi ebusuku usengxakini ufuna into yokhwela, kulula ukubiza uBolt okanye u-Uber, lo gama iiteksi zona zinexesha elithile lokuphela endleleni. Ngoko ke kufanelekile.

Ingaluphucula kakhulu uhambo lwabantu kwizixeko zethu. Ngoba okokuqala isantya salo siphezulu, sihamba ngamaxesha, sihamba siyofika apho uya khona ngexesha elifanelekileyo. Akufani, ayifani nanjengokubana xa ukhwele uduladula oza kuhamba ngexesha kulinde abantu uba makagcwale, okanye uduladula bambalwa enye into kwizixeko zethu. So ingenza umahluko kakhulu iGautrain.

Ndikhumbula umhla ndandisiya kwisingcwabo somntu osondele kakhulu entliziyweni yam. Ndavuka phantsi kwangexesha ndaqalisa uyokulinda iteksi ndayifumana. Yayiza kuhamba umgama, yathi kungephi yophuka iteksi. Kwakungekho zixhobo apha emotweni ezazinokuncedisa into yokubana kukhawuleze iteksi ilungiswe khona ukuze siyofika ngexesha apho siya khona. Ndaziva ndidanile ke kuba ndafika kanye xa umngcwabo uza kuphuma. Azange ndizive kamnandi kuba mna ndandilenzile ixesha lokuba ndivuke apha phantsi.

Ngamanye amaxesha ufika kulungisiwe, uthi nokuba niza kuhamba umgama ilungiswe ngohlobo lokubana kube khona incwadana apho kubhalwa khona amagama wabantu abaseteksini, ukwenzela into yokubana xa kunobakho noba yingozi kwaziwe uba ningoobani nabantu okunonxulumanwa nabo kwiifemeli zenu. Kodwa ngamanye amaxesha kukho imicelimngeni yokuba kwalapha erenkini babe nokulwa okuninzi, nithi senifuna ukuya ezindaweni nikhutshakhutshelwe ngapha nangapha, ilowo uyathetha into yakhe ongayivayo. Iba yimicelimngeni enjalo ngamanye amaxesha.

Xa kukho igosa lendlela ekuseni endleleni nasemveni kwemini liyenza lula imeko kwezothutho. Nawuba ume kwindawo yee-robots, uyakwazi phayana ukunxulumelana neemoto azibhekise ngapha nangapha ukonga ixesha. Ndicinga fanuba ingancedisa kakhulu kwiidolophu zonke uba kubekho igosa lezendlela endleleni ezincedisana nezithuthi kusasa nasemveni kwemini.

Iyachaphazela kakhulu xa besilwa oonoteksi ngoba amaxesha amaninzi kubakho ukruthwakruthwano zabo abazenzayo okanye ii-companies ngokwahlukana kwabo oonoteksi, ibe lelo kruthwakruthwano. Nithi senikhwele kwiteksi nisahamba endleleni, imiswe iteksi nothulwe. Akubi mnandi ke kuba sukuba sileqa emisebenzini sileqa ixesha, kodwa bona xa kuyimfazwe yabo ababaxabisanga abakhweli kakhulu, baxabise bona.